Uma uwumlimi kubalulekile ukunake ukushintsha kwesimo sezulu. Qiniseka ukuba unawo amanzi anele angahlala izinyanga noma ezintathu, ngaphandle kokuthi uthole amanzi aphuma emapayipini. Uma ngabe kwenzeka amanzi ephela isikhathi eside, kumele uzihlinzekele ngakho konke noma izinsiza kusebenza ongaba nazo, ukuze ukwazi ukuhlala utshala njalo noma isimo sezulu sishintshe.

Uma ngabe ufuna ukuqala indima yokutshala, noma ufuna ukuba umlimi, kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe izitshalo okanye izimbali, noma ngabe yini ofisa ukuyitshala. Ukhethe leyo na leyo ekwaziyo ukukhula, noma ngabe kuthiwa amanzi ayiwatholi isikhashana esidana. Lokhu kuyakusiza ukuthi noma ngabe isimo sezulu sishintsha uqhubeke ukwazi ukukhiqiza izitshalo.

Kubalulekile ukugcina izindwangu zoboya. Lokhu kusiza ukuthi uvikela uvemvane oluthile, kanye .

Ohulumeni bangabasiza kanjani na abantu abalimayo? Ngokombono wami, ohulumeni bangabasiza abalimi ngokuthi babanikeze izinsizakusebenza zokugcina amanzi isikhathi eside. Ukuze makwenzeka kuba khona impazamo eku-supply-eni kamanzi, bahlale bekwazi ukuthi izitshalo zabo zichelelekile.

Ukufuna kwamanzi edolobheni kunezinselela eziningi kakhulu ezindaweni. Lokhu kuchaza ukuthi abantu abaningi bayasuka emakhaya, behambe beye edolobheni. Okugcina sekudala ukuthi edolobheni abantu begcine bebaningi. Ngakho-ke abantu abaningi bagcina sebedinga namanzi ukuthi abe maningi, okwenza amadamu asalile ney'ndawo zigcina sezisha, ngobani? Ukusetshenziswa kwamanzi kusezingeni eliphezulu.

Abalimi abasafufusa bengabamba iqhaza elihle emakhaya nasekukhuliseni umnotho wethu, ngokuthi basize labo abanganayo imisebenzi babanikeza imisebenzi. Ukuze bekwazi nokondla nemindeni yabo, futhi bethole nolwazi ngokutshala, ukuze eminyakeni ezayo nabo badlulisele esizukulwaneni sabo.

Izitshalo okungenzeka zitheleleke ngenxa yomoya ongcolile, ummbila, isipinashi, ubhontshisi, ubhanana kanye notamatisi. Umoya ongcolile ulimaza amahlangu ezitshalo zakho. Umoya ongcolile ungalehlisa izinga lokukhula kwezitshalo zakho. Umoya ongcolile ungaphazamisa indlela izitshalo zakho ezidla ngayo, phecelezi i-photosynthesis. Umoya ongcolile wehlisa izinga lezitshalo ozikhiqizayo. Umoya ongcolile ungafaka izitshalo zakho ebungozini nezinambuzane.

Indlela ongagwema ngayo ukuthi izitshalo zakho zitheleleke ngomoya, ukuthi utshale ezindaweni ezingenawo umoya omningi kakhulu ongase udale umonakalo. Okunye, uma ngabe kuwukuthi indawo ohlala kuyo inawo umoya omningi, kumele wakhe ingadi enezisefo phezulu nasemaceleni, ukuze uvikele umoya ongcolile ey'tshaleni zakho.

Ezindaweni zasemakhaya, uma ngabe abantu abaningi sebeya edolobheni, kuchaza ukuthi abantu abasala emakhaya izinga labo liba phansi kakhulu. Ngakho-ke bagcina sebengakwazi ukutsala izitshalo eziningi okanye ezanele. Abantu abaningi uma ngabe besebenza edolobheni okanye behlala edolobheni bagcina sebesebenzisa kakhulu amanzi. Okudala ukuthi abatshalayo emakhaya bagcina sebengasawatholi amanzi afanele, ukuze bakhulise izitshalo zabo.

Ukuze izindwangu zoboya zingashwabani, kubalulekile ukuthi zikakwe ngendlela efanelekile. Futhi kumele zihlanzwe ngayo yonke into ekufanele zihlanzwe ngayo, efanelekile nensipho.

Ukufika kwe-AI, phecelezi i-Artificial Intelligence, kuzolinciphisa kakhulu izinga labasebenzi. Lokhu ngikusho ngoba i-AI ikwazi ukusebenza ngqo njengo muntu ophilayo kodwa yona ayikhathali futhi ingumshini.

Ukushoda kwamanzi okubangela ukushintsha kwesimo sezulu uholela ezingxabanweni zemiphakathi, ngoba kuyenzeka umfula uvele unciphe. Kanti emphakathini kukhona abantu abanemfuyo, kube khona nabantu abasebenzisa amanzi ukuze bekwazi ukupheka noma besethe zonke izidingo zabo.

Ezinye zezitshalo esiyaye sibe nazo, awukwazi ukuzitshala unyaka wonke golokoqo. Njengo mmbila, ummbila udinga ukuthi uwutshale ngoMasingana, okanye uwutshale ngoZibandlela. Okunye kwezitshalo kukhula ngesikhathi sasebusika, okunye kwezitshalo kuyakwazi ukuthi kukhule unyaka wonke, njengo bhanana.

Ukutshala, ukutshalwa kwezitshalo ezindaweni zasemadolobheni, zingasiza kakhulu iNingizimu Afrika ekuthenini abantu bekwazi okanye bebe nolwazi lokutshala, futhi behlale bengalambi, ngoba izitshalo ziyakhula futhi zibanika ukudla okunempilo nomsoco.

Ukusebenzisana ne-CSA, ngingahwabelana nabanye abatshali abatshala lokhu engingenako, mase nami ngibasize ngalokho abangakutshali. Lokhu kwangisiza ngokuzwana kanye nokusebenzisana nabanye abatshali.

Izinyosi zidlala indima enkulu ekusizeni abatshali, ngokuthi ziyakwazi ukuthatha impova ziyihambise endaweni efanelekile, ukuze kuzoba nesitshalo esihle. Ukuze izinyosi uhlale unazo, kubalulekile ukuba ne-beehive, phecelezi umbhede wezinyosi. Izinyosi ziyakwazi ukuthi zithathe impova ziyidlulisele lapho kudingeka khona, ukuze kukwazi ukuthi izitshalo zizikhulele zona, ngaphandle kokuthi zize zitshalwe ngumlimi.

Ngokombono wami, izinyosi zibaluleke kakhulu. Ngakho, abalimi kumele basebenzise izibulala mbuzane ezihambisanayo nezinyosi ukugwema ukufa kwazo. Lokhu kungasiza ukuthi umlimi, abe nendlela ethile afaka ngayo izibulala mbuzane azifakayo engadini yakhe.

Ukujikelezisa kwezitshalo kusiza ekuvimbeni inhlabathi ekutheni ingawohloki kalula, ngoba ihlala inezitshalo ezichelelwa ziphinde zibhekwe nsuku zonke.

Uma ngabe uvakashela ingadi okanye indawo eney'hlahla zamagilebhisi, kubalulekile ukuba ugqoke into efanele ezokwazi ukuvikela ezilwaneni ezifana nezinyosi.

Ukushintsha kwesimo sezulu kudala izinkinga eziningi. Uma ngabe imvula inganethi isikhathi eside, abalimi bagcina sebengakwazanga ukutshala izitshalo ezifanele. Lokhu kugcina kuba yinkinga ekukhiqizeni izitshalo.